ngaba nentokozo enkulu ngingazizwa ngiziqhenya, ngokuba umndeni wami ungiseke nokuba ungithumele ukuba ngiyofundiswa ngobudoda nanokuba indoda iziphatha kanjani. Lokho kwangijabulisa kakhulu ngoba ngabona ebusweni bomndeni wami ukuba babeziqhenya kangakanani ngami.

Ukukhuliswa kwabafana sekube nentuthuko enkulu kakhulu ngenxa yokwesaba kwabazali ukuthumela abantwana babo ekukhulisweni. Ngenxa yokuba abafana abaningi babengabuyi ngesimo sokuba babefike bedlule emhlabeni ngoba kusetshenziswe izinto ezinganakho ukuphepha ukubakhulisa. Manje sekube nohlelo lokuba amaklinikhi noma imitholampilo ikwazi nayo ukubakhona ngesikhathi kuyiwa ezintabeni kuyokhuliswa abafana ukuze kuzoba nokuphepha kepha amasiko abe egcinekile.

Kumele azi ukuba kubalulekile ukuba ayokhuluma nomndeni wakhe, ukuba kubhalwe incwadi ebhekiswe ka ntombazane, ebese bethola usuku lokuza ka ntombazane uma befika ka ntombazane bayobe sebephethe imali yesicelo noma inkomo yesicelo, ebese uMnumzane ayasho ukuba udla kangakanani ngamadodakazi akhe. Uma ngabe eseshilo ebese kuyabhekwa ukuba indodakazi ngabe ibisayitshitshi noma cha, uma ngabe ibisinabantwana kuphulwa kanjani izinkomo, uma ngabe ibingenabo abantwana, kukhokhwa kanjani, uma ngabe ibingasaseyona intombi nto, kuphulwa kangakanani.

Izingubo zisho olukhulu ngoba uma ngabe usasesigabeni sokuba mncane ungumfanyana, uye ungazinaki kakhulu izinto eziningi, njengezinto zokugqoka nezinto zokuzinakekela wena emzimbeni, ngoba usuke usanento yokudlala kakhulu nento yobungane, ebese uma ngabe usukhulisiwe, usushintsha izingubo lokho kukhombisa ukuba usuyahlubuka ebuntwaneni, usungena esigabeni sokuthi umdala sokuba indoda.

Amaculo endabuko aye angafani, kodwa aye ebe nomlando ofanayo kuzo zonke izinhlanga noma kuwo wonke amasiko ngokuhlukahlukana, lokho okusho ukuba amasiko ethu ayafana kepha enziwa ngezindlela ezingafani, kodwa wona asuke egqugquzela okufanayo.

Ng'landele kakhulu ukuthandwa kwamabhulukwe akubambayo neziketi ezimfishane ngoba ngikubona kukuhle ngesikhathi ngisamncane. Kepha manje ngokukhula kwami sengiyabona ukuba kubalulekile ukugqoka ngokuzithanda. Ukuzithanda akusho-ke ukuveza umzimba, kusho ukuzihlonipha lokho okwenza nalento oyigqokile ibukeke iyinhle nawe ubukeke uhloniphekile ngoba manje akusekho ngobuhle sekungokuhlonipheka.

Umshado wesintu kuye kube nesikhathi lapha imindeni ehlangana khona kuhlatshwe inkomo, ebese kuyaculwa ukuba abanye amalunga omndeni waka mkhwenyana ucule ukuba mhlampe inkomo mayiwe noma abakamakoti becula ukuba ayiwe, abanye bebe becula ukuba mayiwe, ebese leyo nkomo leyo iyabulawa ukwamukela umakoti egcekeni, ebese eyangeniswa ngezikhathi zasek'seni, ebese kube kuphuma isigcawu lapha okuyobe sekusinwa khona umakoti esehambisa isicephu .

Kubalulekile ukuhlala ngaso sonke isikhathi azihlonipha ahloniphe nabaseduze kwakhe, ukuze naye ahlale ngaso sonke isikhathi ehlonishwa ehloniphekile. Kubalulekile ukuthobeka, kepha futhi ukwazi ukunakekela ikwenu nokunakekela lo ophiliswana naye ngoba lokho kuyakhombisa ukuba kuyoba ngubaba wekhaya onjani. Kubalulekile nokwazi amasiko akini, nezindlela, nemikhuba eyenziwa kini.